Ho apply-ela loan o sa sebetse e baka mathata bophelong ba motho, mme ha wa tlameha ho etsa dikoloto o ntso o na le dikoloto tse ding tse salletseng morao. Ha ba tlameha ho dumella ho o fa sekoloto ntse ba tseba hore o na le dikoloto tse salletseng morao, kea leboha.

Ke le mosebetsi wa bankeng, nka mo eletsa ka hore a kenye tjhelete ya hae account-ong ya tsetelo e leng investment account, money market account, kea leboha.

Dilemong tse hlano tse fetileng, re ne re sa kgone ho kwala karete ya banka ka mobile banking app, mme kajeno se re kgona ho e etsa.

Ke tsebile ka dikhamphani ya thuso ya bongaka, internet-eng e le hore ntse ke batlana le mosebetsi, ba le ba njwetsa hore ho tla tla ho batleha medical aid hore tle ke kgone ho sebetsa.

Account-o ke moo o ka kgonang o boloke tjhelete ya hao ntle le hore e ka utshwahala. E bulwa branch-eng tsa teng kwana di-mall-ong. Ho hlokahala ID ya hao le proof of address, pontsho ya moo o dulang teng, kea leboha.

O hloka hore a nke dinomoro tseo a tla di fumana ho tswa molaetseng oo wa banka o tla beng ke mo romelletse ona, le PIN ya teng hore atle a kgone ho fumana tjhelete eo ke mo romelletseng yona.

Ha ke so ka ke etela mo tlamehang hore ke be ke tjhentjhe tjhelete, empa ke nahana hore ha o fitlha border-eng hona le sebaka seo o ka kgonang hore o fetole tjhelete ya sebaka seo o tswang ho sona, mme o fumane ya sebaka seo o yang ho sona.

Nna nka mo eletsa ka hore, a se tsetele haholo hobane o tla iphumana a sa tsetetse haholo, mme a se a sa kgone ho hlokomela tsohle. Ke mo eletsa hore a tsetele hantle ho e ngwe le e ngwe, hanyane hanyane.

Ke ne ke kopa ho botsa ka hore, khampani ya rona e sebetsa le khamphani tse feng tsa medical aid, hobane ke batla ho kenya nna, molekane wa ka, le bana ba ka ho medical aid. Ke kopa le mfumanele hore re sebetsa le company tse feng tsa medical aid, hore tle ke kgone ho bula medical aid wa lelapa.

O tshwanetse ho lo bula account ya diaparo, mme a patale hantle hore atle a bonahale e le motho ya tshepahalang hore ba tle ba kgone ho mo fa karete ya sekoloto bankeng, kea leboha.

Nna ke ne ke bona ho le bohlokwa hore ke kgethe outsurance, hobane e thusitse batho ba bangata haholo dilemong tsena, kea leboha.

Life insurance e molemo, mme e bohlokwa hobane ha o se o hlokahetse, motho a ne a kentswe moo o tlatla o fumana tjhelete e ngata haholo, o tlo kgone ho phethisa tse ding tsa ditlhoko bophelong ba hao. O ka phaphama o se o sa sokole letho ka lebaka la tjhelete eo, kea leboha.

Ke lakatsa ho bula life cover, mme ke ne ke fumane hore ke sebetsa mosebetsi oo o patalang tjhelete e sa kgotsofatseng. Ke kgola tjhelete e kang dikete tse nne, mme ke hloka ho hlokomela lelapa la ka, ka mona ke bule life cover hore hao ka etsahala hore e mong a hlokahale, ke tle ke kgone ho mo pata, mme ke kopa o nhlalosetse ke na le dikgetho tse feng ka mokgolo oo ke o tholang.

Ke ikutlwa hantle ka ho rekisa koloi ya ka ya pele kwana auction-eng, kapa ke e rekise hona mono mo ke rekang koloi teng. Ke ho re ke add-e tjhelete e ngwe hodima eo e tla beng ke e fumane ha ke qeta ho rekisa koloi ya ka, hore tle ke fumane koloi e betere ho feta eo ne ntse ke e sebedisa.

Dumela, ke ne ke o founela empa ke batla ho botsa hore nka kgona hore ke tsamaye ka tjhelete kapa ho hlokahala hore be ke bule travel wallet hore tle ke kgone ka tjhelete e bobebe hona England moo.

Bopaki ba mo o dulang teng, o ka bo fumana pampiring tsa furniture-ra kapa tsa dikoloto, mangolong a o wa fumanang jareteng ya moo o dulang teng .